Dirapa tsena tseo le di bonang mona ke tseo setjhaba sa lekeisheneng lena ba iketseditseng tsona. Hangata, lelapa le lelapa ba kenya letsoho ho serapa se seng le se seng le se bonang sebakeng sena hore e be mokgwa oo, lelapa le leng le le leng ba tlo kgona ho thola meroho e ba kgonang ho isa malapeng a bona e le hore ba tle ba kgone ho ja le ba lelapa la bona.

Ruta balemi hore ke tsela tse feng tseo ba ka di sebedisang ho nwesetsa dimela tsa bona. O ba hlalosetse ka botlalo.

Hangata re a tseba hore batho ba tsofetseng ba batla ba na le tsebo e ngata, ha ho tluwa ho tsa dijalo, tsebo ena ya bona e bohlokwa. Ke nahana hore e ka tswela batho ba bangata molemo. Batho ba jwalo ka balemi, batho ba batjha ba nang le kgahleho tsa temo. Tsebo ena ya bona ba ka e fetisetsa ho batho ba batjha hore ba tsebe tsela e lokileng ya ho hlokomela dijalo. Batho ba tsofetseng ba na le tsebo ya dilemo tse ngata tse ngata, tse ngata ya tsa temo, mme tsebo eo ya bona ho hlokahala hore e fetisetse ho setjhaba se setjha se tlang se ntse se ithuta ka tsa temo.

Batho ba bangata ha ba tsebe hore dirapa di ka re bolokela tjhelete ka mokgwa o feng mme mekgwa e mengata eo dirapa di ka re bolokelang tjhelete ka yona. Ya pele ke hore re tlo iphumana re se re sa ye mabenkeleng kgafetsakgafetsa re re re ilo reka meroho. E nngwe re ka iphumana re ithekisetsa meroho e tswang dirapeng tsa rona mme ka mokgwa ona re ka iphumana re ipolokela tjhelete. Ke qadile ho ba le serapa selemo se fetileng, mme ke bone mokgwa oo o ntswetse molemo haholo ho nna le lelapa la ka, hobane jwale ha ke sa iphumana ke ya lebenkeleng kgafetsakgafetsa, ke lio reka meroho eo ke e hlokang.

Ho ya ka pono ya ka, nka ba thusa ka hore ke ba eletse ka hore ba tle ba boloke tjhelete ho tswa ho mekgolo ya bona e ba e tholang polasing. Hangata akere basebetsi ba sebetsang polasing ba sebetsa ba eme ka maoto nako tse telele ebile ba ntse ba inama ha ngata, mme sena se ba bakela hore ba be le mathata a mokokotlo le a maoto. Jwale tjhelete e ba e bolokang, ba ka kgona ho reka ditlolo tse ka ba kgonang hore ba itlotse ka tsona ha ba utlwa bohloko ho tswa mokokotlong kapa maotong a bona, le hore nengneng ha ho hlokahala ba tle ba kgone ho etela ba dingaka tse sebetsanang ka dintho tse ngata hore ba tle ba kgone ho thuseha ha e le hore ba na le mathata a maoto kafo a mokokotlo.

Mofuta wa meroho eo nka e jalang serapeng sa ka ke meroho e jwalo ka mokopo le meroho e jwalo ka ditapole, ka boela ka jala le dinawa le dihwete. Haholoholo meroho ena eo ke e boletseng ke meroho e ke e sebedisang nako e ngata le e telele ka lelapa ha ke pheha. Ha jwale ke nahana ke yon meroho e nka e jalang haholo hobane ke tsona tse ke di hlokang haholo ka lelapeng la ka.

Eya, ho bonolo hore batjha ba ka fumana menyetla ya ho ithuta ka tsa balemi hobane hangata ke ke bone lefapha lena la tsa temo le tla setjhabeng le tlisa ditshebeletso tsena tsa ho ithuta ka tsa bolemi, mme hangata di teng dithuto tse leng hore lefapha lena la temo le a di etsa for setjhaba, empa hangata e le setjhaba se se nang kgahleho ya hore ba ka ya ba nka thuto enana. Empa yona thuto e fumaneha ha bonolo mme batjha ba na le menyetla ya hore ba ka fumana thuto ya bolemi.

Dilemong tsa kgale pele ntatemoholo wa ka a ka hlokahala, o ne a ena le polasi mme ba ile ba iphumana yena le lelapa ba tlameha ho tloha polasing moo ba ya makeisheneng. Jwale ne ke batla ho tseba hore ke mokgwa o feng oo ke tlamehang ko latele ha ke batla ho fumana polasi eo ya ntatemoholo wa ka hape. Hape ntatemoholo o ne a na le bana ba supileng e le bara ba bahlano, le baradi ba babedi. Jwale ke batla ho tseba hore re le lelapa re ka kgona hore re e fumane polasi eo ya ntatemoholo hape. Mme ke efe metjha eo re tlamehang hore re latele hore re kgone ho fumana polasi eo ya ntatemoholo wa ka hape.

Motswalle hore o bua ka hore mmuso o na le mananeo a temo, a thusang batjha hore ba kgone ho lema. Motswalle wa ka, ke kopa o ko o ntlhalosetse ka botebo hore na ke metjha efeng e ke tlamehang ho e latela ha ke batla hore ke iphumane ke le karolo ya mananeo anana. Le hore na nka etsa jwang, mme ke tlameha ke ye kantorong e feng hore ke tle ke iphumane ke le karolo ya mananeho ana. Ke kopa o ntlhlalosetse dintlha kaofela mme o mphe le tsela kaofela ya hore ke tlameha ho etsa jwang hore ke be karolo ya mananeo anana.

Batswadi, ke le bitseditse kopanong ena ho tla le hlalosetsa ka leeto la ho ya kwana polasing, mme sena se bohlokwa ka hore le tsebe ho itholla tse molemo le hore dijalo di hodiswa jwang di ntlafetse. Ke nahana hore ho tlo ba bohlokwa ho motho e mong le e mong hore a be teng leetong leo, haholoholo jwang haeba motho a ikemiseditse ho ba molemi wa ka hosane. Hona ho tlo mo thusa hore a thole thuto ho tswa ho borapolasi ba nang le tsebo e batsi.

Tse ding tsa dimela tse tummeng haholo Afrika Borwa mona ke king protea le rooibos. King Protea e tsebahala jwalo ka palesa ya setjhaba mme e tumme ka baka la botle ba yona. Ha ele rooibos yona e tsebahala jwalo ka sesupo sa botjhaba mme e tumme ka baka la botjhaba ba yona.

Tseba jwalo ka batho ba batjha le na le kgahleho ya hoba boramapolasi. Mme jwalo ka batho ba batjha, le tlameha ho tseba bohlokwa ba bophelo bo botle ba diphoofolo le hore di hlokomelwa jwang. Hore o tsebe ho hlokomela diphoofolo tlameha o thole thuto e batsi ka ho hlokomela diphoofolo, mme ha diphoofolo di kula, di hloka hore di iswe ngakeng ya diphoofolo mme di hloka hore di entiwe, hore di tsebe ho ba le tlhokomelo e batsi. Mme jwalo ka boramapolasi le tlameha ho tseba hore diphoofolo di hloka ho fepuwa dijo tse tshwanetseng hore di kgone ho matlafala.

Mohatsa ka, ke batla ho qoqela ka tsatsi leo ho ileng ha ba le morwallo polasing eo ke neng ke sebetsa ho yona. Wa tseba pula ile ya na matsatsi a mangata e sa emise, mme ya qetella e bakile morwallo polasing eo. Diphoofolo tsa Modimo di ile tsa ithola di sesa ka hare ho metsi hobane jwale metsi a ne a se tletse polasing moo. Yaba tse ding tsa diphoofolo di qetella di shwele ka baka la metsi ao a mangata. Mme polasing moo re ile lahlehelwa ke diphoofolo tse ngata ka baka la tshenyo ya merwallo eo. Merwallo e batla e le kotsi haholo dipolasing hobane jwale diphoofolo nengneng di ithola di sena moo di ka balehelang teng ka baka la metsi a mangata a merwallo.

Ditholwana tseo ke di tsebang tse iswang mose ho rekiswa ke ditholwana tse jwalo ka dilamunu, merara, diapole, le ditholwana tse kang mahapu. Ke nahana hore sena ke ntho e ntle ho rekisa dijo tsa rona ho mose hobane tsena tsohle di phahamisa moruo wa naha mme hoo ho bolela hore re etsa ntho ya ho fapetsana ka dijo mme hoo ho ntlafatsa moruo wa naha hobane hangata ho a etsahala Afrika Borwa mona ho be le ditholwana tseo re senang tsona. Ho na le tseo re di tholang mose ho mawatle mme tseo re nang le tsona tseo ba mose ho mawatle ba senang tsona re a di romella ho bona. Le bona ba kgona ho romella tseo re senang tsona.

Ke nahana ntho e etsang hore basadi ha ba kene masimong ba sebetsa ka boikemisetso, empa ba sa thole menyetla ya ho phahamiswa. E etswa ke hore ke basadi mme hangata banna ke bona ba beuwang ka pele mme ke bona ba fuwang menyetla e mengata ho feta basadi. Hangatangata lefatshe monana ho na le ho hloka tekatekano ha ho tluwa pakeng tsa basadi le banna, mme hangata basadi ba behellwa morao ha ho tluwa ho menyetla ya hore ba phahamiswe empa ha e le banna ke bona hangata ba beuwang ka pele ho tluwa menyetleng ya hore ba phahamiswe.

Abuti, ha o sebetsa ka dinotshi ela hloko kotsi e ka hlahelang ka ho sebetsa ka dinotshi. Dinotshi di ka o hlahisa kotsi e mpe haholo ha o sa itshireletsa kafo o sa di ele hloko. Dinotshi o ka thola di o pemme letlalong mona, di o baketse kotsi e mpe haholo kapa hona o ka thola o hlokahetse ho tswa ho maqeba ao a ho pemuwa ke dinotshi. Mme ha o sebetsa ka dinotshi o tlameha o sebedise thepa ya boitshireletso e ka o tshireletsa hore dinotshi di seka o hlahisa kotsi ha o sebetsa ka tsona. O seka apara diaparo tsa lefifi haholo kapa tsona tsa ho etsa ka moetso wa ulu. Mme ho sebetsa ka dinotshi ela hloko hore o sebetsa ka tsona esale hoseng haholo.

Ngwaneso, ke a utlwa bothata bo o hlahetseng ba ho tshwenngwa ka taba ya seboko sena se o hlasetseng, se hlaselang poone sebakeng sa hao. Ngwaneso, Lefapha la Temo le na le lenaneo le le entseng la ho fafatsa ha dimela. Mme ha o batla hore ba tlo o thusa hore o kgone ho laola seboko sena, e ya kantorong ya tsa temo mme o ikopanye le bona hore o na le bothata mme o hloka hore le wena o be karolo ya lenaneho lenana. Ako e itlhahise mane kantorong ya Lefapha la Temo mme o tlo kgona hore o thusahale.

Ntate Borotho, ke dilemo jwale o nsebeletsa mona. O sena pampiri ya ho kganna. Mme ke dilemo ke o tlohelletse o sebetsa ntle le yona. Jwale ke a bona hore jwale ho a hlokeha hore o etse pampiri ya ho kganna. Mme o be le mangolo a o tshwanetseng hore o kganne ka molao. Ke nahana o tlameha hore ntate o ye mane lefapheng o kgone hore o lo etsa pampiri ya ho kganna hore le wena o kgone ho kganna ka molao. Hobane jwale mohlang lefapha le ka o tshwara, o se na pampiri ya ho kganna, sena se tlo re kenya mathateng. Ha se wena feela ya tlo kena mathateng le nna ke tlo kena le mathateng a hore ke o hirile jwang o se na pampiri ya ho kganna.

Ditsuonyana tsa ka di shwa di sa le nyenyane haholo. Mme sena se etsa ke utlwe ke se hantle moyeng hobane ha ke tsebe sesosa se etsang hore di nne di shwe. Ke nahana hore ke tlo batla motho a ka nthusang a nang le tsebo e batsi ya dikgoho hore nka di hodisa jwang hore di tle di kgone ho hola ho fihlela e ba dikgoho tse kgolo. Mohlomong motho eo a ka tla ka keletso e itseng, e leng hore ntse ke sa e etse. Mohlomong ho na le se seng se phoso se ke se etsang kgodisong ya ditsuonyana tsena. Ka hoo, ha nka thola motho a kenyeletsang a nang le tsebo e batsi ya dikgoho hore di hodiswa jwang, nka bona mohlomong ditsuonyana tsa ka di se di sa shwe.

Abuti, e be o no tseba hore ho na le dimela tse ngata, tse leng hore ha di rate metsi a mangata ebile ha di hloke metsi a mangata. Tse ding tsa dimela tsenana ke dinawa ebile le tamati. Ha di hloke ho nwesetswa ka metsi a mangata hore di tle di kgone ho ho hola ebile di a kgona le ho phela sebakeng sa komello. O ka fumana di se na mathata mo ho nang le komello, di ikholela hantle fela.

Ntate Moeletsi, ke a bona hore o na le dipere tse mmalwa tse dutseng feela o sa di sebedise. Boholo ba dipere tsena tsa hao di ntse di na le matla ebile ntse di le boemong bo botle ba hore di ka sebediswa. Ke ne nka thabela ha o ka nkadima tse ding tsa dipere tsa hao ka ilo di sebedisa ho etsa tjhelete ka tsona. Mohlomong nka di kenya mane mejahong ya dipere mme tsa etsa tjhelete. Mme tjheleteng eo ke tlo e etsa, re ka bona hore re e arolwa jwang hore re kgone hore le wena o be le seo o se tholang ho tswa dipereng tseo.

Ha ke batla ho netefatsa hore basebeletsi ba ka mane polasing ba seka kena kotsing, ke tlameha ho ba tholla diaparo tsa polokeho tse etseditsweng ho sebetsa sebakeng sa polasi. Mme ke tlameha ho etsa le bonnete ba hore polasing eo ba sebetsang ho yona ho bolokehile, e bile maemo a matle for basebeletsi ba ka.